Lefu la kankere eo ka le leng e tsebahalang e le mofetshe. Ke lefu le le sehloho haholo. Ho na le kankere tse fapaneng, kankere ya ya ya letswele, kankere ya popelo. Ke dikankere tse fapa fapaneng. Hangata ke lefu le le sehloho ka tsela ya hore le ya bolaya. Kankere ya letsweleng ke mona moo o tla fumana motho a ka kgona ho fumana, ka ho utlhwela ka ka hore ha ana sekotolwana ka hare ho ho letswele. Ebang a na le kotolwana, a ka potlakela ntlong ya kokelo hore a ilo hlahlojwa.

Hangata batho ba dulang dipolasing ha ba fumane tlhokomelo ya tsa bophelo hantle, ka ha o ka fumana hore polasing eo ba dulang ho yona. Ha ho na ntlo ya kokelo kapo dintho tse ka reng di-first aid kit hore ha ba lemetse kapo dintho tse ka reng bo di-sanitizer hore ba be le, tlhokomelo ya bophelo bo botle. Bo bo loketseng ka ka mehla e meng ha diyo le dintho tsa ho sebetsa tse bolokehileng, ka nako tse ding, dipolasing tse ding ha diyo batho ba sebetsang mono o ka fumana ba sebetsa feela, Ebe sena se ka beha maphelo a bona kotsing e kgolo.

Ausi, na o wa tseba bokotsi ba moriana oo o rekileng? Ka ha le lebotlolo mona o ya hlokomela hore ha ho ya ngolwa dihlahiswa tse entseng moriana ona, jwale ha o tsebe dihlahiswa tse kabang kotsi tse teng. O ka iphumana di o tjhesitse sefahleho, o ka iphumana hona le dintho tse tse kotsi tse tse entsweng hore tse tshetsweng tlhahisong ya ya meriyana ena. Ke ne nka o kgothaletsa hore ka mehla o reke meriana ka ka dishopong tsa tsa meriana kapa ka mabenkeleng a tsebahalang e be meriana e, e approve-weng.

Batho ba ba qhwadileng ba ka ananelwa ka ka ka mekgwa e mengata. Ka hore ho etswe hore dintho tseo di sebediswang tsatsi le letsatsi di di amohele batho bana ba ba qhwadileng. Bo dipalangwang tsa rona di be le se itseng. Se tla etsa hore motho ya qhwadileng ha a batla ho palama ho be bobebe ho yena hore a kene ka hare ho sepalangwang dibakeng tseo ho kopanelwang ho tsona. Ka ska ditsing tsa mabenkele, ho be le ditsela tse etseditsweng batho ba qhwadileng hore motho ha qhwadile, ho be bobebe hore a tlohe tulong ena ho ya fihla tulong e itseng. Le rona rele batho re bontshe lerato, re bontshe kutlwelobohloko ho batho bana ba qhwadileng.

Bakudi ke ne nka rata ho le eletsa ka hore ho bohlokwa hore o nwe meriana ya hao ka nako e le hore kokwanahloko e se kebe ya ata mmeleng. Hoba ha o ka fetisa motsotso kapa metsotswana e itseng ya nako eo o tlamehang ho nwa dipidisi tsa hao ka yona. Sena se tlo o thefula ha bohloko hobane kokwanahloko o tlo iphumana e ata mmeleng wa hao. Ebile ho bohlokwa hore o je dijo tse matlafetseng. Hore masole a hao a mmele a kgone ho lwantshana, a thusane le le dipidisi hore a lwantshe kokwanahloko e, e mmeleng wa hao.

Postpartrum contraception ke mokgwa wa sethibela pelehi, o sebediswang kapa o fumantshwang ho motho ya qetang ho beleha. Sena se etswa ka hore ho fokotswe lenane la le eketsehileng la palo eo ho fumanwang batho ba beleha bana ka yona. Jwale batho ba fumantshwa di-contraception tse fapaneng ho thibela pelehi ka mora hore ba be le ba belehe bana.

Ke bona tsela ya sekgowa ya ho rera lelapa e le yona e, e sebetsang haholo hobane. Ya Sesotho jwalo ka bo di dithapo tse kenywang thekeng hore di thibele pelehi ke bona di sa sebetse. E tswe batho o tla fumana bana le bana ba bangata empa ba di kentse. Empa ka tsela ya ya sekgowa ha feela o latela metjha ha o itswe o kgutle ka letsatsi le itseng kgweding e latelang. Wa be o etsa jwalo kapa ha o fuwe dipidisi hore o di nwe ka nako e itseng, ebe o latela seo taelo eo oe fuweng. Menyetla ya hao ya hore o ka ima e batla e ba menyane jwalo ka tsa sesotho. Ka ha ha ho na bonnete ba taba eno.

Hangata batho ba bo ntate ha ba na le mathata, ha ba kgone ho bua ka ona jwalo ka batho ba bo mme. E be ba balehela jwaleng le le dithethefatsi. Ka ha mantswe ana a hore monna ke nku ha lle, ke ona a batlileng a, a bolaya setjhaba sa rona, hobane banna ba pata maikutlo a bona, ha ba kgone ho phuthulla sefuba jwalo ka ka batho ba bomme ha ba na le mathata. Ba kgona ho tsamaya ba bua ka mathata a bona, banna ba pata mathata a bona, e be ba wa ntshetsa hodima jwala le dithethefatsi.

Haebe monna le mosadi ba na le kokwanahloko ya HIV, bobedi ba ka sebedisa kgohlopo, ekaba kgohlopo ya bontate kapo kgohlopo ya bomme hore ba thibele ho tshwaetsana kokwanahloko. Ebile hape sena se ka thibela hore ba sekebe mosadi a ima, se ka thibela pelehi sena. Ebile se ka thibela hore ba tshellane kokwanahloko hobane ha o se ha le kula, dikokwanahloko tsa lona di fapane. O ka thola hore ya e mong e matla ho feta ya e mong. Jwale ho ho bohlokwa hore le boloke thobalano e bolokehileng ka nako tsohle.

Motswalle ke hlokomela hore ha o nwe pidisi ya hao ka ka nako e, e tshwanang hoba letsatsing la ho feta oe nwele ka hora ya bosupa. Kajeno ke bona o enwa ka hora ya borobedi. Na wa tseba hore sena se ka beha bophelo ba hao kotsing? Ka ha o tlamehile o nwe pidisi ka ka nako e le nngwe e tswe ha o sa etse jwalo, kokwanahloko e, e ya ata mmeleng. Ha e tlwaetse nako e itseng, e thola o sa nwe pidisi. Pidisi e sa kene mmeleng ka yona nako eo o fa kokwanahloko hore e, e diye masole a hao a mmele. O ka thola hore nako e o enwang ka yona ho sona le masole a itseng, a weleng a mmele.